Di botlhokwa thata ditsala tse di tshamekang metshameko go le gantsi thata jang, ba ba tshamekang kgwele ya dinao.

Ee, ke feleleditse ba tshameka le, ICC cup-a, mme yone ga ke na kgatlhegelo e kalo mo cricket-eng ya setlhopha sa Aforika Borwa.

Di thusa thata go ikatisa, mme gape ya thusa mo mmeleng wa motho gore a kgone go tshela, bophelo bo bo sireletsegileng le go ikentsha gape le mo diritibatsing, go le gantsi jang, mo nnotaging.

Fa motshameki a sa itekanela, a ka tswa a tshwarwa ke malwetse, a pelo le malwetsi a mang a.

Go botlhokwa thata gape le mo boitekanelong jwa bone, ka gonne e bontsha gape le mo menaganong e mentsi, ba feleletsa ba fela metshameko.

Ke setlhopha sa, sa Banyana Banyana sa kgwele ya dinao, ba ile ba nna African Champion-e, fa ba fetsa go winner Malawi, ka World Cup. Mme gape, le metshameko e ya kgwele ya matsogo ya banyana e leng netball-o, ba ile ba feleletsa ba bone sekgwele sa World Cup.

Motshameko wa setso o ke o ratang ke dibeke, mme one ga o kgethe or-e ke batho ba bontate kgotsa ke batho ba bomme o tshamekiwa ke mongwe le mongwe, mme o ragiwa yaka kgwele ya dinao.

Ee, motshameko o ke o ratang ke kgwele ya dinao, setlhopha se ke se ratang thata ke Kaizer Chiefs, mme se nthutile thata, se ntiretse le ditsala tse dintsi.

Go le gantsi mo metshamekong, Sports Department, Lefapha la Bametshameko mo lefatsheng, le gagamaditse molao oa batshameki ba ba dirisang diritibatsi.

Ee go aga nonofo le boitshoko go a thusa thata, go te modiri o kotula se a se jetseng, ke sone go le botlhokwa thata mo metshamekong, gonne go nna le motho o nang le nonofo le boitshoko.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao, ke itemogetse gore kgwele ya dinao, e kgona go go direla le ditsala di le dintsi, o feleletsa o itse le batho ba le bantsi thata, ele ruri.

Go botlhokwa thata, maar-e go le gantsi dikolo tse dingwe, ga di na mebala ya go tshameka mme ba feteletsa batshamekile le ka matsogo, ba feleletsa ba lematsane.

Ga gona matshameko o ke o ratang ka gonne ga oa siama, o feleletsa o dutse fela, o sa kgone go ikatisa kgotsa o itshidila mmele, o feleletsa e go sentse le matlho, ka gonne o nna nako e ngata mo, o lebeletse, mo internet.

ka go tsenngwa kwa dikolong, tse dingwe ko dikolong bana ba kgone go ithuta go le gantsi ka dibokoso, le ka dibologo.

Go tshamekela ditlhopa go ya ka tirisanommogo ya batshameki mmogo le wena, ga e se ka didiriswa tsa go ikatisa, fa go na le tumentshanommogo le puo e e siameng, setlhopha se tswelelapele.

Gore ke tsela e feng e ae dirisitseng, go ka lemoga bokoa ba setlhopa sa ka, kgotsa ke bokoa bo feng ba bo boneng mo setlhopheng sa ka.

maitemogelo a ba metshameko ya kwa dikgweng, ba feleletsa ba le mo kotsing e leng ntsi thata, go na le ba ba kwa di-park-eng.

Orlando Pirates le kgwele ya dinao, Kaizer Chiefs, Klerksdorp City FC, le ba CoCo ba ba mo Matlosana.

ya teng ke go, bontsi morago ga dingwaga, ba nna le malwetsi a di , mme ba bangwe ba nna le malwetsi a marapo.

Go na le seabe se se ngata thata, ha o tshameka, o lebala ka tse dintsi gonne o dula o, kelello e le mo, le megopolo e le mo metshamekong.